Njengomfazi omenywe ngudadobawo womyeni wam emcimbini, eyona ndlela yokunxiba kukungawuvezi kakhulu umzimba. Kuza kufuneka ndinxibe ngembeko kodwa ndinxibe kakuhle.

Ukuthwala umnqwazi ngaphakathi endlwini kuluphawu lokungabi nantlonipho. Ngokufanayo ke kufuneka uwukhulule umnqwazi wakho xa uthetha nabantu abadala njengendlela yokubabonisa imbeko.

Isinxibo sanamhlanje sibe nefutho kwisinxibo samadoda akwaXhosa ngokukhokelela kumxube weendlela zesiNtu nezexesha langoku, ngelixa iimpahla zesiXhosa ezifana nombhaco zihlala zibalulekile. Izizukulwana ezilula ziya ngokuya zibandakanya izinto zale mihla kwimpahla yazo zisenza umdibaniso okhethekileyo onika imbeko kwilifa labo ngeli xesha basamkela ifashoni yanamhlanje.

Isinxibo sanamhlanje sibe nefuthe kwisinxibo samakhosikazi akwaXhosa esifana nesidwaba, isicholo kunye nencabetha, ngokukhuthaza ukudityaniswa kwamalaphu ohlobo lwasentshona kunye noyilo logama lusagcina isiseko senkcubeko yamaXhosa. Oku kudityaniswa kukhokhelela kumdibaniso okhethekileyo wefashoni yemvelo kunye neyanamhlanje.

Ndingathanda ukukhetha umtshato. Umtshato wesiXhosa bendinganxiba umbhaco onamabala emhlophe namnyama. Bendingaphinda futhi ndinxibe isidinga egxalabeni, ndinxibe amaso esihlahleni nasemaqatheni.

Ngokwazi kwam akukho mahluko uthile wesinxibo phakathi komfazi otshatileyo nentombazana engatshatanga emngcwabeni. Nangona kunjalo bobabini balindeleke ukuba banxibe ngokundilisekileyo kwaye ngokuzinzileyo rhoqo ngemibala emnyama.

Ngeziganeko ezibalulekileyo abafazi bafanele babeke kuqala iimpahla ezifanelekileyo kweso sihlandlo kwaye babhenele kumfanekiso wabo. Oku kudla ngokubandakanya ukukhetha ke iimpahla ezintle nezifanelekileyo kuneempahla ezivezayo. Ngelixa ingekho enye indlela echanelekileyo yokunxiba, ukuveza iingalo kunye namabele ngokugqithisekileyo akujongwa njengeyona ndlela ilungileyo kwimisitho esesikweni okanye engacwangciswanga.

Ukugcina inkolo kunye nenkcubeko kwizizukulwana ezizayo iindlela zibandakanya imfundo, ukubandakanyela koluntu, ukunyusa amaqonga edijithali kunye nokudala iindawo zenkcubeko ezifana neemyuziyamu kunye neziganeko. Kanti ke ukubhala izithethe ukuvuselelwa kolwimi kunye nokukhuthaza ukufunda phakathi kwezizukulwana nazo zibalulekile.

Ukwazi isiduko somntu kubaluleke kakhulu ngakumbi kwinkcubeko yakwaXhosa, yinkalo ebalulekileyo yesazisi ukudibanisa abantu nookhokho babo kunye nelifa lemveli. Iziduko zidlala indima kunxibelelwano lwentlalo, intlonipho nokuqonda indawo yomntu ekuhlaleni.

Umntwana kufuneka abe nenkululeko yokusebenzisa isiduko sikamama wakhe xa ethanda. Oku kukhuthaza ukulingana ngokwesini. Kwakhona iyayixabisa indima kamama wakhe kubomi bomntwana ngokukodwa ke kwimeko apho abazali bangatshatanga. Olu khetho lunokubonakalisa ubuntu bomntwana kunye noqhagamshelwano nosapho lukanina.

Abantu bavakalelwa kukuba ulutsha lwanamhlanje luyasilela ukubonakalisa imbeko kubadala balo ngenxa yezi zizathu zilandelayo. Ulutsha lunenkululeko engakumbi yokuzikhethela ngaphandle kwesidingo sokulandela abantu abadala rhoqo. Abantu abatsha baziveza ngakumbi iimbono zabo abayifihli into abayicingayo. Okokugqibela abantu abaselula banembono ehlukileyo ngokulungileyo nokubi kunezizukulwana zangaphambili.